Fa ke ne ke etetse temothuo ya ga malome ke ithutile ka ga kgato. Kgato ke fa re sega dikala le matlhare a rooibos ka diatla. Go tloga foo re dira dipela, dipela ke fa re kgobokanya dikala tse re di segileng. Morago ga foo re tla isa dingata tseo ditshwanetseng go ya go omisiwa le go dirwa tirego gore e nne tee ya rooibos. Se e nnile temoso ya dingwe tse ke ne ke sa di itse mme ke ne ka itumela thata ka ga tirego ya gontsha rooibos.

Diphologolo tse di gamiwang ke dikgomo kgotsa dipodi. ya kgobokelo fa re simolola go gama re tshwanetse go netefatsa gore kgomo kgotsa podi e mo maemong a a itekanetseng le fa e e siameng. Go tloga foo, re tla phologolo e ka go e phepafatsa mo re tla e gamang teng e leng mo di kgotsa mabele. Go latele kgobokelo, re dirisa diatla go gama kgomo kgotsa podi ka go goga mabele a kgomo kgotsa a podi. Mme mašwi a tla tswa a tshologelele mo kgamelong e re tlabeng re e beetse mašwi. Ha re fetsa go gama re tla phepafatsa matsele a kgomo ka lesela le metsi a a . O ka dirisa le metšhini ya go gama, mme go botlhokwa gore o netefatse gore fa o fetsa o peita didiriswa tsa gago go tila di tshwaetsego.

Diphoso tse di tlwaelegileng tse balemirui ba di dirang fa go tla mo boitekanelong le pabalesego mo tlhokomelong ya temothuo, ke go tlhoka go kampela ka lorako go babalela leruo le dijalo mo polasing gore dirukutlhi di sa tsena di a senya. Seno se ka tilwa ka go tlhokomela gore polasi e tsentswe lorako lo lo siameng. Balemi ba tshwanetse go nna kelotlhoko ka dingwe tsa mererelo ka dilwana tsa temorui gore tiro ya bone tswelele ka bonolo.

Tsela e e tlwaelegileng ya go ntsha letlalo la diphologolo ke go e buwa o dirisa thipa e e bogale tota. O tla latela ka go tsamaisa thipa fa phologolo e builweng teng, kgotsa morui a ka thapa mongwe yo o bidiwang morathi o bonwang ko lefelong botlhabi jwa nama. Ditsela tse di farologane thata mme nna ga ke bone go nale e botoka go feta enngwe di siame tsotlhe.

Phetogo ya e ama pabalesego ya dijo ka mekgwa e mentsi fela jaaka go ka nna le dipula tse di rwalelelang. Se se senya dijalo gape metsi ao a dira dijalo di itlhaganelele go nna sentle. jo bo ama ditlhwatlhwa tsa dijo ka go nna teng ga maungo le merogo. Se se ka fedisiwa ka go tsaya tsia mokgwa le tiriso ya go lema ka tsela le nako e siameng.

Tsala ya me ka ne morogo o nna ke o jalang mo gae ga o tshwane le o re o rekang kwa marekelong ka tatso. Gonne nna fa gae ke dirisa motshotelo kampo le metsi fela, ke yone fela tsela e ke e dirisang go tlhokomela tshingwana ya me. Mme ka ga seo morogo o wa me le wa kwa marekelong o ka se tshwane ka tatso. Gonne wa ko marekelong go tloga ko o jetsweng teng o dirisediwa dikhemikhale tsa di-parasite kampo tsa go dira gore dijalo kgotsa merogo e tlhoge ka bonako, dikhemikhale tse ke tsone di dirang tatso e sa utlwala tlhago.

Ke ne ke ka rata go itse ka dimela tseo di neng di dirisiwa go alafa kampo go fodisa. Lene le itse jang gore semela se se rileng se fodisa eng, ebile se fodisa jang le gore o se kgetlha kae mme ka paka efe mo ngwageng? Ke lebogile thata ka thuto le kitso e, mme ke tla tsweletsa ka go ithuta le go tlwaela go dirisa dimela tse di fodisang jaaka lengana le thusa ka matshwao a sefuba, mme le garenate e thusa ka tlhokafatso ya madi mo mmeleng.

Diphologolo re di beola ka lebaka la gore re itse boitekanelo jwa phologolo le tshireletso ya di-parasite e ka nnang teng mo phologolong jaaka dinta le dingwe tsa digagabi tse di ka utlwisang diphologolo botlhoko, kampo di a dira gore phologolo e bobole. Ga go nale metšhini ya go beola go ka nna botoka tota ebile ke bona go tshwanegile go tila ditshwaetso tsa di-parasite mo diphologolong, se se ka thusa tota.

Boitsholo jwa go bolaya diphologolo bo itshetlegile thata mo seemong sa setso, se mowa le mekgwa ya botshelo jwa motho. Batho bangwe ba tsaya gore go bolaya diphologolo ga se bothata fa e le ka maikaelelo a go iphedisa e leng go ja nama, tshireletso kgotsa le . Mme ba bangwe ba re diphologolo di tshwanetse go phedisiwa ka tlotlo kgotsa le go sa bolawa gotlhelele. Go ka kgonagala go bolaya diphologolo ka tsela e bontshang botho ka go netefatsa gore ga di utlwisiwe botlhoko go feta fa go tlhokega. Go dirisa mekgwa le bopelonomi le go bontsha tlotlo mo motsotsong wa loso. Mo maemong a setso sa baTswana go bolaya phologolo go ne go tsamaelana le dipelo tse di tlotlang ditlhabelo tse di kgethegileng le dithapelo. Go supa gore ga e se tiragalo e dirwang fela jaaka tiro e tlwaelegileng.

Tswelelopele ya dithuto le kweetliso e nale seabe se segolo mo go oketseng ditšhono tsa go thapiwa le maemo a ditiro a badiri ba dipolasi. Thuto e le kweetliso di thusa go aga bokgoni, go tsosolosa kitso le go godisa boitshwaro jwa puisano tseo di ka thusang badiri go itekeletsa mo maemong a a sa letlelelwang. Ka kakaretso go tlhabolola thuto le kweetliso ya badiri ba dipolase go na le seabe se se kwa godimo mo go oketseng bokgoni jwa bone, go netefatsa pabalesego le go tokafatsa boitekanelo jwa bone.

Fa re le mo lefatsheng la temogo ya dithuto tsa bokgoni le tsa diphetogo mo dikgangnyeng tsa ditshwantsho, diphetogo tse dišwa tsa go dirisa maungo go akaretsa le dithulaganyo tsa tsone mo dilong tse di nang le boleng jo bo oketsegileng tse di jaaka dijeme, matute le dilo tse di omisitsweng. Di akaretsa dikgato tsa ntshetso pele tsa ngwao, ngwao ya maranyane a ditlhakano le tsa go tlhamisa matshwao a itekanetseng.

Fa re gama diphologolo re fitlhela maemo a matlhaga-tlhaga a botshelo go gama diphologolo, go tsenya le seabe mo go netefatseng gore go na le tshepiso ya ditshegetso tse di nang le botsogo. Fa re gama diphologolo re fitlhelela dilo tse di latelang, dijo le ditlhare tsa bokgoni, maikutlo a setso, moruo le kgwebo.